Mmuso wa rona wa ba thusa ha batho ba hloka thuso, empa mmuso wa rona ho ya ka hore o tseba mang ka pono ya ka.

Nna ke buwa tje ka lebitso ke nna Betty ha dijalo tsaka di se ma emong a matle ko polasing, ha ke di rekisetse batho, ke ya di nka ke ya di tjhokolla, ke phete hape ke qale fatshe ho di jala.

Batho ba e leng hore ba na le ho robala ka tlala nka ba eletsa hore ba leke hore mohlomong ba kopantshe di sentenyana, ba reke dipete tsa ho lema baleme mo nang le dibaka moo ba dulang ko teng, a ka kgona ho iphidisa ibile le bona ba ka se kgone hore ba robale ka tlala.

Ha polasi e dutse nako e telele, ho sa lemuwe ho yona, ho tloha ho na le bothata, mohlomong ho bile le bothata ba diboko kapa dikokonyana, kapa mohlomong monga polasi o ile a re siya lefatsheng. Nako e ngata ho tloha ho etsahala dintho tse jwalo.

Wa bona tabeng ya temo, temo e bohlokwa haholo hobane le ha re reka, re reka ka ditheko tse tlase hobane ha re rekile dijalo tse ding ho tswa kantle di ya re turela jwale ha re rekile mo naheng ya rona dintho re di fumana ka theko tse tlase.

Ho bua fela nnete moo ke dulang teng ha re na sebaka sa hore re ka ba le temo empa nakong e ngata ke reka dijalo tsa ka ko plekeng e ya market e ho thweng e ko City Deep-e dintho di a rekeha ko mmarakeng eo haholo fela hobane ka nako engwe o na le ho fumana bokoso ya diapolenyana tse nyanyana ka bo twenty ranta and-e ka nako engwe ke na le sebakanyana feela se senyane ha se sebaka se seholo moo ha ke jadile hangata ke na le ho jala fela moroho.

Ha ke lo thusana le rapolasi o re neng re le haufi le yena, re ile ra tsamaya ra lo reka di chemicals tseo re tlo di tshelang hara dijalo tseo, re tshela, re nka metsi le chemical-e eo re tswake le metsi re kenya hara botlolo, re tsamaya ro spray-er ho mobu oo o tshwenyang ka dikokwanahloko tseo tse senyang dimela hore chemical-e e kenele ka mobung e bolaye dikokwanahloko hore dijalo di kgone hore re dimele hantle.

Wa bona ho buwa fela nnete neh, ha ke batla ho sebedisa polasi, ke tlo batla fund-ing from SMME hobane e thusa batho ba dikgwebo tse kgolo le tse nyane. Ke bona batho ba ke tla lo kopa thuso ho bona hore ke tsebe hore ke sebedise polasi e, ke kgone ho hira batho, le hore mesebetsi e be teng.

Ke ne ke kopa hore le fumane batho ba bang ba ka lefang poone hobane ha kena poone ko polasing ya ka poone e shapuwe ke sefako kaofela ha yona, hobane ha ke bone ke tlo ba le poone haufinyana. Hobane ho tlile ho nka nako and-e la tseba hore ho ya leka mahlabula hore poone e ba teng, ene e tlilo nka nako hore e fumanehe hape poone e, jwale ke kopa lentshwareleng le fumane supply e ngwe e tla le tlisetsang poone. O thabile, .

Ka pono ya ka bo rapolasi haba tshireletswe haholo hobane ha o hlahile bo sefako kapa mohlomong e le season ya hore ba ska ruwa haeba tshehetse haeba neletse tjhelete jwale ne se ke nahanne hore ho qalwe mokgatlo o wa union ya borapolasi ba rona. Re tseba hore ha o senyahalletswe ho ba le tjheletenyana e ntshuwang, re hlahe, re thusane le haebane ho na le dithuso kapa di koloi tse sebetsang moo dijalong di senyehile ra kgona hore re lokisetsane re tshehetsana ka nako tsohle, empa re tlo tlameha re dumelane ka tjheletenyana e itseng e leng hore e tla patalwa kgwedi le kgwedi. Ho be le dikopano mohlomong ha four ka jara ha nnene feela ka jara feela re etse fela di meeting re kgone re phedisane hobane ha hona ka mokgwa o mong re tlamehile re tshwarahane re le bo rapolasi.

Ke bona ho le bohlokwa ntate hore ho be le ngaka e kgonang ho hlola dikgomo tsa hao, jara le jara hobane ha di sa hlahlowe. O ka se kgone hore o di rekise ha o no kgona ho ba le tjhelete ebile di na le ho ba le malwetso. Nka makala ka nako e ngwe wa tsoha kgomo e shwele o sa tse be hore ho etsahetseng ka yona jwale ho bohlokwa haholo hore doctor, ngaka e bone diphoofolo jara ha ngwe ka jara le tjhelete ya teng o ka se llele ke bona ho le bohlokwa haholo hore o tsebe le haebaneng hona le malwetse a leng hore a teng ko kgomong hore o ska kgona ho rekisetsa batho nama e leng hore ha ya loka. So ho bohlokwa haholo hore dingaka di hlole diphoofolo tsa hao.